Zimbalwa iinthelo ezitjalwako ngendaweni yangekhaya. Kufaka hlangana amahabhula, amaperegitjhi, amalamune kanye namadribe.

Lezi iinthelo ezitjalwako zisiza umphakathi ngenye indlela erarako, ngombana umuntu okghonileko kobanyana abe namandla wokuzitjala ukghona ukuzithomela irhwebo elincani lokuthengisela abantu bemphakathini iinthelo zakhe. Begodu nakulaba abazitjalileko kodwana bangazithengisi nabo kuyabasiza, ngombana bayakwazi ukuthi bonge imali ebekumele baye ngayo emavikilini, bayozithenga lezi iinthelo.

Iinthelo kukudla lokho okunezakhamzimba ekufuneka kobanyana umuntu akudle malanga woke, ukuze azokwazi ukuhlala aphile kuhle.

Iinthelo ezihlanu engizaziko libhanana, lihabhula, lilamune, liperegitjhi kanye nomengu.

Mina isithelo engisithandako libhanana.

Iinthelo zinezakhamzimba, yeke iinthelo zingasiza ipilo yomuntu ngokobanyana umuntu angekhe aphathwa magulo lula.

Kuqakathekile kobanyana umuntu adle iinthelo qobe langa, ngombanyana iinthelo zinama-minerals namavithamini okuzizakhamzimba, begodu zisiza umuntu ukuthi angasolo aqalene nokudla ukudla okunamafutha. Begodu ezinye iinthelo zinamanzi njengoba sazi kobanyana amanzi abalulekile emuntwini.

Iinthelo ezihlanu ezimila ebusika lihabhula, lilamune, lipiyere, madribe kanye nekiwi.

Amagama weenthelo ezihlanu ezimila ebusika mahabhula, mapiyere, malamune, yikiwi kanye namadribe.

Ziimbalwa iinthelo ezitholakala enarheni yeSewula Afrika, kwaphela kufaka hlangana amalamune kanye namadribe.

Iye, ngicabanga ukuthi kulungile kobanyana abentwana badle iinthelo qobe lilanga, ngombana iinthelo zinezakhamzimba lezi abentwana abazidingako ukuthi bakwazi ukukhula kuhle.

Iye, kulungile kobanyana abantu abadala badle iinthelo qobe lilanga, ngombana iinthelo zinezakhamzimba abantu abadala abazidingako begodu zizobasiza nokobanyana baqinelele emzimbeni, kanye nokuthi amagulo la wabantu abadala esele aphethe abogogo nabobamkhulu angabagandeleli ngamandla.

Ibhanana sithelo esinombala otjheli begodu esidleka lula. Lokho kutjho kobanyana woke umuntu angakghona ukulidla ibhanana, kufaka hlangana nabogogo esele bakhulile esele bangasenawo amazinyo, kanye nabentwana abancani abanganawo amazinyo bangakghona ukuthi badle ibhanana.

Ibhanana linombala otjheli.

Ngaphakathi kwebhanana kunamavithamini, kunemihlobo emibili yamavithamini kune-vitamin C kanye ne-vitamin B six.

I-vitamin C isiza umzimba ngokuthi iphe amasotja wakho womzimba amandla, wokobanyana akwazi ukulwa namagulo angazama ukungena emzimbeni wakho.

Iinthelo ezihlanu ongazidla zingakaphekwa mahabhula, malamune, madribe, yikiwi, libhanana kanye neperegitjhi.

Iinthelo engekhe wazidla zingakaphekwa mazambana, makhowe, mabhontjisi, mrorho kanye nama-carrots.

Iinthelo ezihlanu ezihlaza ngokombala yikhabitjhi, yi-cucumber, yi-broccoli, ma-groen kanye nomrorho.

Iinthelo ezihlanu ezibovu ngokombala yi-strawberry, lihabhula, likhabe, ikhabitjhi ebovu begodu netamati.

Iinthelo ezihlanu ezisarulani ngokombala lidiliya, lihabhula, i-orentji, lilamune kanye nomengu.

Ihabhula liqakathekile emzimbeni womuntu, ngombana linamavithamini asiza ekwakhiweni kwamathambo kanye nemisipha begodu lisiza nokobanyana ukugayeka kokudla ngaphakathi emzimbeni kube lula.

Ivithamini elitholakala ehabhuleni yi-vitamin C.

Iye, ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle emnothweni, ngombana lokho kutjho bonyana angekhe kusaba nemali ekhitjhwako kobanyana iinthelo zithengwe ngaphandle. Ngombana lezi iinthelo abazithengako ngaphandle namkha kezinye iinarha ziyabiza kunalezi ezithengwako, kunalezi ezitjaliweko la enarheni yekhethu.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zimile kuhle mahabhula, mabhontjisi, yitamati kanye nomengu.

Iye, zikhona. Yokuthoma, lilamune.

Angicabangi kobanyana ukudla iinthelo ngamalanga umuntu kungamgulisa, ngombana iinthelo ngizo ezenza kobanyana umuntu aphile, aphile kuhle ngombana zinamasotja zinamasotja womzimba akhulupheleko.

Iye, umuntu angazitjalela iinthelo ekhaya lokha nakangatlhogi amanzi, begodu nalokha nakaziko kobanyana iinthelo lezo azitjalako zidinga ini kobanyana zikwazi ukukhula kuhle.

Ikiwi sithelo esincani esihlaza ngokombala esinomsoco begodu esinamandla ekukhuliseni namasotja womzimba.

Ikhokhonadi sithelo esikhulu esinezinto ezinengi ngaphakathi, ezisiza umzimba ngamanzi, amafutha kanye nama-vitamin.

Ivithamini elitholakala ekhokhonadini lisiza umzimba womuntu ngokobanyana lipha amasotja womzimba amandla begodu lisiza nalokha umuntu nakalimeleko, ukuze inceba lakhe likwazi ukuphola msinyana.

Umengu sithelo esimnandi nasivuthiweko, esinevithamini enengi esiza umzimba kobanyana Uberege kuhle.

Ivithamini elitholakala ngaphakathi komengu lisiza umzimba kobanyana usebenze kuhle.

Ikhabe sithelo esihlaza ngokombala kodwana ngaphakathi sibovu begodu sineentanga ngapha ngaphakathi begodu sinamanzi amanengi.

Ngicabanga bonyana iinthelo ezizimilelako emmangweni mabhanana, mrorho kanye nama-guava.

Iinthelo ezihlanu ezifuna umtjhiso kobanyana zikwazi ukukhula yitamati, libhutata, mgade, mabhanana kanye namalamune.

Iinthelo ezihlanu ezingafuni umtjhiso kobanyana zikhule ma-apula, mapiyeri, ziimperegitjhi, ma-strawberry kanye nama-rusberry.

Ilamune sithelo esi-orentji ngokombala begodu siyasihluba nakumele sisidle sineembenzu ngaphakathi.

Ivithamini elitholakala kulamune yi-vitamin C, elisiza ngamasotja womzimba alwisana nomgomani begodu lenza nokobanyana isikhumba somuntu sitjhelele sibe sihle.

Umengu uhloma ngesikhathi sokutjhisa, kuthoma kuthoma enyangeni yamatjhumi amane nanye ukuya enyangeni yesithathu, ngombana ufuna ukutjhisa kobanyana ukwazi ukukhula.

Iswiri usiza ngokulapha umphimbo lokha umphimbo nawubuhlungu. Nawungamthatha umfake ngemanzini atjhisako usele nawuphethe mgomani, uyasiza ekulapheni ekuthambiseni umphimbo begodu nekusizeni ekugayeni ukudla ngemathunjini.

Iinthelo ezihlanu ekwenziwe ngazo, ekungenziwa ngazo iwayini namkha utjwala mahabhula, maperegitjhi, ikhabe, mabhontjisi kanye namaperegitjhi.

Iinthelo okwenziwa ngazo ijuzi li-apula, libhanana, lipiyere, ligwava kanye nama-strawberry.

Iphopho isiza umzimba ngokobanyana iqinise umzimba, yenza umzimba bonyana ukwazi ukulwa namagulo la azama ukungena emntwini.

I-vitamin A ne-vitamini C etholakala ephopheni zisiza umzimba ngokobanyana ziqinise amasotja womzimba, akwazi ukulwa namagulo angena emntwini begodu zisiza zisiza nokuthi umuntu abenamandla.

Iinthelo ezihlanu ezisiza umuntu onobulwele bamehlo makherotsi, mahabhula kanye namalamune.

Umhlobo wehlabathi ofuna, okghona ukuveza iinthelo kuhle, mhlobo lo onganamatje wehlabathi.

Iinthelo ezifuna amanzi ukuze zikwazi ukukhula kuhle likhabe, yitamati kanye nomrorho.

Iperegitjhi sithelo esitjheli namkha esibovu ngokombala esinentanga ngaphakathi.

Ayikho into ekufuze uyenze. Mina ngicabanga bonyana ungajamela isilimela esizako, uthenge imbewu enye bese utjale kabutjha. Ngombana izulu yinto ebegade yinto onganawo amandla wokuthi uyilawule.

Ngicabanga bonyana okungathengwa kwezinto zakho ozithengisako, kungombana azange ukwazi ukuzimaketha kuhle, namkha ikhona into ongakayenzi kuhle lokha nawutjalako. Lokho kugcina sele kubanga bonyana abantu bangazithengi izinto zakho ozithengisako.

Isiphila esithengwa khulu ngilesi esimhlophe.

Ngicabanga bonyana eSewula Afrika, bayabhalelwa ukutjala ikoroyi ngobunengi, ngombana banganalo ilwazi elaneleko lokutjala begodu nokukhulisa yona ikoroyi le.

Awa, angisayiboni ipuphu yesiphila esibovu eentolo.

Yi-Namibia, yiBotswana kanye neZimbabwe.

Awa, akusilo iqiniso lelo, ngombana nangeGauteng bakhona abantu abasonda esondweni le-ZCC. Lokho kutjho bonyana bangayithabela nabo ipuphu le yamabele.

Mina ngibona bonyana ungabhora amanzi, lokho kuzokwenza kobanyana uhlale unawo amanzi wokuthelelela ikoroyi yakho.

Iye, mina ngibona ngathi singawandisa umnotho.

Ikambiso ekumele uyilandele qanzi, ngicabanga kobanyana ungaqinisekisa kobanyana isitolo ikhamphani yakho irejistariwe. Bese ungakhamba uye eentolo ukhulume ne-manager, bese nguye ozokutjela kobanyana bayazithabela iintjalo zakho namkha awa.

Imbewu yakhona ungayithola esitolo lapha bathengisa khona iimbewu.

Amasimu amanye namanye alima amahabhula amanengi, so ngicabanga bonyana nawuwafunako ungenza i-research.

Nangidle isiphila ngisutha kuhle begodu ngisutha kamnandi.

Ama-avocado ekhaya afumaneka lula, ngombana la ekhaya sinawo umuthi wawo ama-avakhado.

Ngicabanga bonyana umraro usekutheni akatjhejwa ngendlela efaneleko namkha kukudlokhu akudlako.

Iye, ngiyo iminyaka elungileko, ngombana nasele zizikulu inyama yakhona iyaqina.

Iye, ingaba nobungozi, ngombana kubalulekile bonyana uqale ukuthi ifuyo yakho idla ini. Ukuze mhlazana ucabanga ukuyihlaba, angekhe ibe yingozi ebantwini abazoyidla

Ungazipha itswayi.

Inyama le ehlatjwa ngendlela yesintu kunezinto kunento abenza ngayo, kobanyana inyama le inambitheke begodu ingajami igazi kunaleyo oyihlaba ngendlela yesintu.

Iye, kwenza inyama yakhona kuthi ibe nepilo, ngombana azikhahlumezeki.

Iye, kuya ngokuthi umuntu, kuya ngokuthi ihlabe ngubani, ngombana kesinye isikhathi umuntu unenyama embi. Kuhlekuhle akukameli kobanyana ahlabe ikomo.

Iye, kuqakathekile lokho ukuze zingalimazani zona.

Lapha bangazithenga khona khulu kuKwandebele eMpumalanga.

Amathambo la ungawathengisela abantu abafana njengeenyanga.

Awa, angicabangi bonyana inyama ehlatjwa ikomo yakhona sele idiniwe ingathengiseka.

Iye, ngicabanga bonyana zidla ngokwaneleko.

Awa, akukalungi ngombana iinkomo ebusuku ziyetjisa azidli.

Kubangelwa kungendlela edla ngakho begodu nokobanyana ikomo enonako.

Omunye nomunye umhlobo kufuze ube nesibaya sawo.

Iye, lezi abaziraga ngeenyawo, ziyokufika lapho bayozihlaba khona sele zidiniwe. Ye-ke inyama yakhona ayinambitheki.

Indlela encono ngeyokuthi zidlele lapho zihlala khona.

Ngingabuyela nazo ekhaya bese ngizame ukuzikhulisa ngendlela ererhe.

Kumele uzame ukufumana omunye udorhodere ozokuhlabela zona kuhle.

Batjele bonyana balinde amalangana uzifake iinhlahla zemikhaza. Bese uzabathengisela zona nasele zingasenayo imikhaza.

Ngicabanga bonyana edibhini ungazisa kane enyakeni.

Awa, ingasi yoke indawo, iindawo ziyafana. Iinkomo zifuna uzifuyele la kungatjhisi khona khulu, eendaweni ezifana nabobhosa.

Ngicabanga bonyana sikhathi esilungileko.

Iye, ngicabanga bonyana kungabangela bonyana zonde, ngombana uzisenga khulu.

Ngicabanga kobanyana lezi ezisengwa ngezandla, zizwa ubuhlungu kunalezi ezisengwa ngomtjhini.

Ngicabanga kobanyana fanele ulethe ezinye iinkunzi zizoyilekelela.

Awa, azikhethi ubulili.

Izabe iqinile, ngombana iinkunzi lezo uzisebenzisa kanzima.

Ungazisenga iinyanga ezintathu.

Kufanele uzilethele amanzi ngobuduze.

Mina kimi ibisi selibisi liyazifanela.

Mina ngingafuya imvu, ngombana nami ngivumelana nawe imbuzi iyatshwenya.

Ungavala la ufuye khona izimvu zakho, ukwenzela bonyana iimpungutjha zingakghoni ukungena ngapho.

Angiwazi umraro.

Ungafaka iyege erasako, lapho izimvu zakho zihlala khona.

Ngicabanga kobanyana ingenzeka, ngombana amasela aneendlela ezinengi zokwenza kobanyana, iindlela zabo ziphumelele.

Awa, ayikho.

Nasele ineenyanga ezihlanu.

Ngicabanga ukobanyana kungokuthi amaqanda sikghona ukwenza izinto ezinengi ngawo, sikghona ukubhaga ngawo begodu sikghona ukuwenza isitjhebo sidle. Nakhona akaduri kangako.

Ungazihirisela abantu, mhlambe mhlambe ubabhadelise imali nabazikhwelako, lokho kungakwenzela imali.

La ingathengiseka msinya inyama le yikomo, ziindawo la kunesiphithiphithi khona, njengeentolo angaya khona la azikho khona bonyana kugcwala abantu abanengi, ingathengwa msinyana.

Inyama ethengwa msinya ngephekiweko.

Zisiza ngokobanyana nakungenzeka kunesilwana esifuna ukudla iimbuzi zakho, izinja zizokulwa naso. Bese lokho kuzokuvikela iimbuzi zakho, izimvu zakho.

Abafuyi bafuya izimvu ezifanako ngokombala, ngombanyana benzela ukuthi, bakghone ukuzibona masinya, lokha nazilahlekileko.

Ngicabanga ukobanyana ukuya ngabo bazitjela ukuthi, inarha le abahlezi kiyo, yinarha nabokhokho babo. Ngalokho-ke ngingatjho ngithi, abanalo ilwazi elaneleko.

Kubanzima khulu, ngombana soke siyazi ukuthi, amanzi yinto esiyidingako. So, lokho kusikatelela kobanyana sikhambe ibanga elide, siyokufuna amanzi.

Abalimi bangazisiza ngokobanyana, bahlale banamanzi. Nakungenzeka kubenomtjhiso omkhulu, baqinisekise kobanyana, bayazithelelela iintjalo zabo imini yoke.

Iye, bazuza ngokulingana, ukuthi umuntu ngombala obunjani, akutjhugululi lutho lokho.

Ngicabanga ukobanyana liqiniso, ngombana zinengi iingameko, zokwetjiwa kweenkomo, bese iinkomo zakhona zigcine zingatholakali. Lokho kutjho kobanyana, kungenzeka ukuthi abazebileko bazithengisele abantu besilarha.

Bayiphophisa igazi, ngombanyana ngendlela ebayihlabe ngakhona, bafuna ukobanyana igazeli lingehlali ngapha ngaphakathi kwenyama, ngombana kungenzeka inyama yakhona singakghonu ukuyidla, ngebanga ligazi ehlezi ngaphakathi.

Ayikho into engiyisolako ngotjwala besintu, kodwana ngicabanga kobanyana abantu laba ababuzodako, babuzonda ngebanga lomnuko wakhona.

Ngicabanga ukobanyana, abasibanengi abathengisa iinyoni, kanye namagalaguni, ngombana abantu abanengi abawathandi, abanye abanalo ilwazi ngawo.

Inyama yeenkukhu iyabiza, ngombanyana kunengi okumele kwenziwe ngaphambi, kobanyana ikukhu ikhule, kubeyikukhu engahlatjwako.

Iye, bangazithabela, ngombana kunabanye ebakhulele emakhaya labakade balima khona, begodu banelwazi elincani ngokulima, yeke bangathambela ukobanyana baqhubeke ngokulima.

Bayakuthanda, ngombanyana bakhule bayenza intweleyo, begodu abanye bazenzela imali ngokuthi bazithengise, namkha nakunganasitjhebo ngekhaya bahlabe batjhebe.

Ngicabanga bonyana azitholakali ngombana, kunabanye abantu bemakhaya abazithenge lezi iinhlahla, ngombana bakholelwa ukuthi bona, bangazilapha iinkomo zabo ngendlela yesintu.

Ngicabanga kobanyana nabalithengisako iplaselo, kumele bavumelane nomuntu olithengileko, okobanyana bazokunande babuya bazokuphahla, ngombana ukuphahla kubalulekile.

Mina ngokubona kwami ngicabanga kobanyana abayi, ngombana uthola babafundisa umsebenzi lo weplasini basese bancani.

Izimvu ungazithengisa, namkha uhlabe kudliwe, begodi ububoya lobu beziimvu bubalulekile, ngombana benza ngayo izinto ezinengi, ezifana neenjerisi, iingwani, ngalokho-ke, ububoya lobu buqakathekile.

Iye, amabele kusitjalo esilisizo khulu, ngombana bakghona ukwenza utjwala ngawo, lokha nabawomisileko.

Abasebenzi bemaplasini kumele babhadelwe nge-iri, ngombana umsebenzi abawenzako unzima, begodu umsebenzi oqakathekileko emphakathini woke.

Bayadinywa abomma, ngombana esikhathini esinengi kukholelwa kobanyana umsebenzi lo, wokulima kumsebenzi wabobaba, njengombana kumsebenzi onzima.

Kuwukhulisa ngokobanyana, zinengi izinto ongazenza ngesphila. Yeke, bangathengisela neenarha zangaphetjheya.

Ama-avakhado afumaneka lula, ngombana thina la ekhaya sinawo umuthi wakhona, begodi nakwamakhelwani banawo umuthi wakhona we-avakhado.

Amadamu asiza iinlwani ngokobana, iinlwani zikghona ukuyokusela, edamini lokha nazomileko.

Ngicabanga bonyana ayafundelwa, ngombana esilarheni kunezinye izinto abangazenziko, akufani nalokha uhlinza ekhaya.

Mina ngokubona kwami ngicabanga kobanyana fanele alawulwe mNyango wezabaSebenzi, ngombana umnikazi weplasi kungenzeka angabanikela amalanga wokuphumula, aqale bonyana kumele baqhube umsebenzi.

Izimvu zetjiwa khulu, ngombana abantu bayazithatha bazithengise, begodu bazithengise ngenani eliphezulu.

Ngicabanga bonyana akakghoni ukuzitjalela isiphila, ngombana isiphila sithatha isikhathi eside, begodu abanalo nelwazi elaneleko.

Iye, wona anganela.

Atjhiya umonakalo omkhulu, ngombana lokho kutjho bonyana abantu izinto abazitjalileko ziyonakala. Yeke, kumele bathome ngobutjha batjale.

Iye, ngakufundela ukulima, ngombana lokho kuzokusiza kobanyana ngenze imali, kwazi ukondla umndeni wami

Mina ngokubona kwami, akaneli.

Iye, anele, ngombana nje, abantu sebanelwazi elinengi ngokutjhugulukatjhuguluka kobujamo bezulu.

Aqakatheke ngobanyana uzokwazi ukobanyana isitjalo esithize sitjalwa ngasiphi isikhathi sonyaka, begodu sifuna ini, ukobanyana sikwazi ukukhula kuhle.

Ukudla abangazipha khona butjani, begodu baziphe netswayi, namanzi zikwazi ukusela lokha nazomileko.

Imihlobo emihlanu yemirorho engiyaziko, yikhabitjhi, yitamati, ispinatjhi, i-carrots, kanye ne-eyi.

Bangakhuthaza ngokobanyana babatjele ukuthi, ukulima kuzobongela imali, yokunande bakhamba baye eentolo bokuthenga izinto, abangazitjala begodu bazenzele imali ngazo.

Bangakhuthazwa ngokobanyana babatjele ukuthi bangalisi, lokho kungabasiza kobanyana bathengise iintjalo zabo, bazithengisele ezinye iinarha zangaphandle.

Baphila ngaphasi kobujamo obutlhuwisako, ngombanyana abasekelwa ngokwaneleko. Kwesinye isikhathi ufumaniseka batlhoga iinsetjenziswa, zokwenza kobanyana, umsebenzi abawenzako uphumelele.

Ngicabanga kobonyana basaba ukumsenga udumbane, ngombana udumbane uyararha.

Ngicabanga kobanyana ungabathengela iinkukhu.

Kungaba nomthelela wokobanyana abasebenzi bagcine selebalisa umsebenzi. Lokho kutjho kobanyana ibhizinisi angekhe isakwazi ukuya phambili. Yeke abantu beemphakathini bazokubhalelwa ukuyokuthenga, izinto ebegade abasebenzi basebenze ngazo, lezi ezitjaliweko.